Ukuboleka imali kubabolekisi bendawo kungaba yisixazululo ezivamile koda kudinga ukuqapha isizathu esivumayo. Kungaba ukutholakala kalula kwemali, ikakhulukazi uma izinsizakalo ezisemthethweni zingahambeki ngokushesha. Koda-ke izizathu zokuhlola kabusha lokhu zihlanganisa izinga eliphakeme lenzalo nabazidlayo. Okungaholela ekutheni isikweledu sinzima ukusikhokha. Kuhle ukucabangisisa futhi ucabange ngezinketho ezifana nemindeni, abangani. Noma izinhlangano zemisebenzi, zomphakathi ezihlinzeka ngosizo olubanzi.

Izinto okwazi ukuzenza nge-ephu yasebhange uhleli ekhaya. Ukundlulisela kwezimali, ukuhlola ibhalansi, uhlawula kwezikweledu. Ukuvula i-akhawunti, ukuhlela imali ngokuzenzakalela.

Uma isicelo somshwalense womngcwabo sibambezeleka kwamadokhumenti noma ubufakazi obungabudinga. Ukuze usekele isikhundla sakho angafaka lokhu, ikhophi yencwadi yokufa, ikhophi yencwadi yomshwalense. Amadokhumenti okukhomba umuntu, izincwadi sokufakazela ubuhlobo, izincwadi sokufakazela izindleko.

Ukulunga nesikhathi sokulinda komshwalense womasingcwabisane kudinga ukuhlola ukuze uqinisekise ukuthi izinsizi zitholakala ngesikhathi esifanele. Nasi isinguquko ezingaphakanyiswa, ukunciphisa isikhathi sokulinda, izindlela ezihlukile zokuhlola. Ukunika indlela yokuphikisana, ukusebenzisa ubuchwepheshe.

Izinsiza ezithile ezingangiheha ukuvula i-akhawunti yasebhange entsha zingafaka. Izaphulelo ngezinsizakalo, amabhange amaningi anikela ngezaphulelo ezikhethekelile noma izinsiza zamahhala ukuba nikazi akhawunti abasha. Amabhonasi okubhalisela, amanye amabhange anikela ngamabhonasi wemali noma izipho uma uvula i-akhawunti entsha. Izinhlelo zokubuyiselwa imali, izinhlelo zokubuyiselwa imali lapho usebenzisa ikhadi lakho lokuthenga. Ukufinyelela ezinhlelweni zokutshala imali, amathuba ukutshala imali noma izinhlelo zokonga ezikhethelekile. Ukufinyelela kalula, izinhlelo zokusebenza ezisebenziseka kalula zokuphatha imali yakho noma ukufinyelela ezinsizweni online.

I-usage base insurance ingehlisa izindleko kubashayeli abaphephile futhi ikhuthaze ukuziphatha kahle emgwaqeni. Nakho izinselelo zihlanganisa okukhathazeka ngobumfihlo njengoba indlela yokushayela iyahlolwa njalo. Roadside assistance, ngangolunye uhlangothi inikeza usizo olusheshayo. Uma unezinkinga ezifana nezimoto ezikhuphukile. Kodwa izindleko ezingeziwe zingaba yinselelo. Lezi zici zombili zingathuthukisa izinga nokuphila kwabashayeli kodwa zidinga ukuthi zibeke ngokucophelela ekunqumeni amaphrimiyamu.

Othandiweyo wakho angase agxile ezintweni ezinhle zokuba nomshwarense wamasingcwabisane. Ngaphezu kwesikhathi sokulinda ngokubheka izinzunzo ezikhona. Lezi zifaka ukuzivikela okuhlangene ngomshwalense uqiniseke ukuthi izindleko zomngcwabo zikhokha ngaphandle kokucindezeleka okukhulu. Ukuthula kwengqondo kuqinisekisa ukuthi imali iyatholakala ngesikhathi esifanele ukuze kuphathwe izinhlelo zomngcwabo ngendlela efanele. Lokho kungamukhuthaza ukuthi agcile kukhono lo mshwalense. Ukuhlinzeka ngezinsizi ezidingekayo ngezikhathi esinzima.

Ukuba ne-akhawunti yasebhange kubaluleke kakhulu kungasiza ukuvikela imali yakho, yenze kubelula ukuyiphatha. Izinsizakalo ezifana nokudlulisa imali ukuze ukhokhe izikweletu noma ukuthola izaphulelo ezikhethelekile. Amabhange nawo anikeza amathuba okutshala imali nokugcina ibhalansi enhle. Ngaphezu kwalokho, kuba yindlela yokufinyelela ezinsizini zomnotho ngendlela ehlukile. Impela kukhona isidingo sokuba nayo ikakhulukazi ukuze kwandiswe amathuba omnotho kanye nokuphepha kwezimali.